Dumela ntate Venter, jwalo ka ha oso rekile mine tlamehile o tsebe hore bo ntate bana bao sebeletsang tlamehile ba sireletsehe. Ha baya ka tlase ho lefatshe. Tabeng ya pele, tlamehile ba fumane makrapa ho sireletsa hlooho tsa bona, hore ha majwe a kawa a seke a ba a wela hodima hloho tsa bona. Ya bobedi tlameha ba rwale di-gumboots kapa tsona di-safety boots ho ba sireletsa, mohlomong ha ba ka hata motlakase kapa dithapo tsa motlakase ka phoso. Tshireletso ena e bohlokoa haholo holo holo hore bo ntate bana batle ba etse mosebetsi wa bona hantle.

Nkgono kea bona o lebetse ho ya sepetlele ka makgetlo a mabedi ho lo bona ngaka. Jwale, ntho ya pele hona mona founung ya hao ke tlao etsetsa sehopotso se tla o hopotsa tsatsi leo. E tlalla mme haella o tla hopola hore ke tsatsi la ho ya bona ngaka leo. Ya bobedi ntho e ke tla etsang ke tlao founela ka leo letsatsi ho hopotsa hore o ye olo bona ngaka.

Seke se tsebang ka lefu la kanker ke lefu le patang. Ke lefu le hangata ha leqala le se nang matshwao. Hangata ka nako e le bang le matshwao bese le atile. Ho se bile hole boima bakeng sa dingaka ho phekola. Keka hoo basadi kapa le bona bo ntate ba kgothalletswa ho tsamaya dipetlele ho hlola selemo le selemo. Hore dingaka di tle di kgone ho tshwara lefu lena ka nako ba le phekole ka la nako hobane lona hale bona ka nako lea kgona hore le phekolehe.

Nkgono ke lebohela potso ya hao. Lebaka la re re sebedisa di thibella tsena tsa sekgowa, ke hobane ditswa di tekong. Re a tseba hore ha o di sebedisa ditlo. O sireletsa rena le bopaki ba ntho e re buang. Empa tsena tsa rona tsa setso hadi soka diya di tekong ebile ha re tsebe di ka kgona ho sireletsa pelei kapa di ka se e itshireletse. Keka hoo re reng batjha ba sebetsi sena tsa rona tsena hobane tsona di tekong tse boima tse ngata ngata. E bile le bopaki ba hore dia sebetsa.

Ntlha e ka sehlohlolong kgweding ena ya bo ntate ya bophelo bo botle ke ena ya mofetsi wa senya kapa prostate cancer. Ho bohlokwa hore bo ntate baye ba yo itekola, ba ya bona hore na bantse bale maemong a matle na. Tse ding di teng, mohlomong jwalo ka mofetsi wa matshwafo hobane bo ntate ke batho ba ratang ho tsuba haholo. Le yona eno ke yona e tlameha e shebuwe, hore bo ntate bake ba fokotse nako ka tsela eo ba tsubang ka yona.

Mona naheng ya rona ya Africa Borwa rena le bothata ba mesebetsi. Jwale otla fumana batswadi kapa bona bo mme lebo ntate ba bana haba sebetse. Hona ho ba thibela hore ba ka rekela bana dijo tseo tse ba matlafatsang. Otla fumana bana ba robala ba sa ja, kapa ba ja dijo tse sa ba tshwanelang. Dijo tse senang phepo e ntle, ke ka hoo o tla fumana bana ba kenelwa ke malwetse a ka thibelwang ha bonolo. Mmuso e ka o ka kenella tabeng ena, o ko thuse batho ba tle ba fumane mesebetsi.

Dumela mme. Atjhe, ha kea thaba e sale ke founa, ke na le ure ke tshwere founo le sa arabe. E botsa ke eng? Hobane joale re hlahetswe ke kotsi . Atjhe ngwaneso, leo hase lebaka leo hase lebaka. Haeba ha lena makoloi kapa ha wa kena batho ba bangata, why lesa bolelle batho ba le tshwereng hore ba baneng ba tsebe ho oketsa makoloi, ba tsebe ho oketsa le batho ba sebetsang. Ka nnete halea re sebetsa hantle hona jwang jwale kaha o hlahile kotsi e kanakana e re hlahetseng. E be ha re fumane thuso ka pelenyana, ho kaba ho ashwa motho ke ntho e ntse le etsa.

Ntho e lokileng ya hore maqheku a i siwe lehaeng la maqheku. Hobane ntho e ke elelletsweng ke hore batho ba baholo ha ba hola ekare ba kgutlela bonyenyaneng. Hobane jwale tlamehile o mo jese, tlamehile o etse bonnete ba hore o mo jesa meriana, tlamehile o etse bo nnete ba hore oa mo hlapisa, tlameha o etse bo nnete ba hore ntho engwe le ngwe eo a e hlokang oa e fumana. Jwale ka nako tse ding o tla fumana hore batho ba bang ba sebetsa ebe ha ba hlokomele maqheku ana hantle. O fumana leqheku le sa nkge ka tsela e ratileng hobane lena lenako e telele le sa hlape. Ho betere hale manene lehaeng la maqheku otla fumana tlhokomelo e ntle. Hao bolele hore hao rate motswadi wa hao hao mo isa moo.

Di thibela pelei di ngata, empa e ka hodimo dimo ho tsona ke hore o sa kena thobalanong. Empa hee jwalo kaha se le le barwetsana di teng tse ding tse le ka di sebedisang ha le kae phumana selele maemong ana. Ya pele ke di kgohlopo di teng di kgohlopo tsa bo ntate. Di teng di kgohlopo tsa bomme, e bile tsona ke mahala mane kliniking mane ha o di patalle. Ya bobedi e ngee eo o kae sebedisang ke nalete kapa tsona di pidisi tse thibelang balehe le tsona e ntse e le mahala kwana kliniking.

Ke bona ho sena mananeo a lekanetseng a reretsweng ho bona hore bo ntate ba batho ba phetse hantle mesebetsing ena e tletseng bo ntate. Lebaka le etsang ke re yalo ke hobane ka ntle ho poster-a e lengwe kapa tse pedinyana ha hona mohlang ho thweng, dingaka di atla mona, mo bonnete ba sebetsang teng di tlo ba hlalosetsa ka bophelo bo botle. Le hore na tlamehile ba etse jwang hore bo kapa ba itshware jwang e le bo ntate hore batho batle ba phele maphelo a lokileng.

Batho ba hlekefetsang bo mme bongata ba bona ke bo ntate ba hotseng malapeng a ne a tletse tlhekefetso le di ntwa. Ba hotse ba bona bo mme bona ba hlekefetswa ke bo ntate ba bona uaba le bona ba hola bana le kgalefo eo. Jwale le bona ha base ba hodileng le bona ba etsa seo sene se etswa ke bo ntate ba bona. Le bona jwale otla fumana se ba hlekefetsa mafumahadi a bona le makgarebe a bona.

Hore ke tsebe ka taba ena ya hore kgwedi ya Phupujane ke kgwedi ya bophelo bo botle ba bo ntate. Taba ena, ke tlabe ke e ke boneng mona di tabeng le hona marang rang mona ho bua ka yona, e bile ho tsebisuwa setjhaba ka yona.

Lefapha la bophelo kapa le di ngaka di le teng mona marang rang. Taba tsa bophelo bo botle kea di nka hona marang rang mona le dikeletso, kea di nka hona marang rang mona. Hobane di tswa ho batho ba tsebang haholo ka tsa bophelo bo botle. Ka nako tse ding hao hlokahale hore mohlomong o kare o tla ya kliniking o yo botsa. Hobane ka nako tse ding ntho ena o ntso batla ho botsa kapa o ntso batla ho tseba hao sheba marangrang mo wa e fumana.